Ti tekela nhlokweni leswaku u munhu lweyi a lavaka ku maka xikweleti i ta kota ku xi hakela xana ke wa tirha munhu lweyi e mali leyi a yi kumaka yi ta hi kwihi hi sweswo swi kota ku pfuna tibangi ti vona swa ku ri munhu loyi a nga kota ku hakela mundzuku.

E xivutiso xo sungula hileswaku xana ndzi ta swi kota ku hakela xikweleti lexi ni lavaka ku ta xi teka e xikweleti ni lavaka ku u ta xi teka swa boha leswaku ni xi teka xana ke ka yini ndzi fanele ndzi ehleketa hi ku lomba mali banga.

I swilo leswi ta ka u ku sungula evuton'wini bya mina i swilo leswi swi nga xilaveko swa vutomi ku nga ri hi swin'wani na swin'wani swa ku tiphina kumbe loko ni titwa onge ni na xivundza se swi lava ni yi tirhisa mali kambe swo swilo swo fana ni swakudya ni swo ambala hi swona leswi faneleke ni swi lawula ndlela leyi ni yi tirhisaka kahle .

Ku nga ha va na swiyimo swo hambanahambana leswi tikaka hi xikombiso ku va byeliwa hi munhu u kumeka swa ku ri ku lava mali yo tlula mpimo hileswaku ri a ta kota ku kuma ku tshunguleka kumbe i xiyimo xa xihatla xa vutomi xa rifu na rihanyo ndlela yo yoleyo swi nga ha endla munhu a lomba mali yo tlula mpimo.

I i ndlela yo kuma mali hi ku tirhisa mali u nga na yona pocket-eni u xava swin'wani leswi swi tirhisanaka na forex loko u swi xavile swilo swo fana na swoleswo mali ya wena yi tshama kokwalayani ivi yi kula hi katsongo hi katsongo swi nga ha endleka yi yehla munhu loyi a nga xava swi lava a va na vuxiyaxiya a vona ku mali ya kula loko a vona swa ku ri mali ya kula yi fikile laha a lavaka kona swa ku ri a nga ha yi humesa i va a yi humesile so e bindzu leri i ra ku u kuma mali hi ku tirhisa mali yin'wani.

Leswaku u ta kota ku tiphina kahle le Zanzibar ndzisana ya mina u fanele ku ti hlayisela ximalamalano xa haleni South Africa hikusa loko u langutile four cent ya haleno Afrika-Dzonga eZanzibar i one ya mali ya kwale loko u lava ku tiphina kahle u va na swilo swo hlayanyana hi xikombiso loko wo veka two hundred and fifty loko u fika le u ya yi hundzula i va mali ya le u nga ha va na thirty five thousand mali ya ko kwale so swi nga ku pfuna ku ti hlayisela ximalana sweswi.

Leswi va khumbaka ha swona hileswaku a va swi tivi ku va langutana na swiyimo swa timali swa ku fikela kwihi kambe i sweswo swi swi nga ha endla kumbe swi nga ha endleka va ya yi kuma yi kurile va yi kuma futhi na yi yehlile so swi fanele va va na vuxiyaxiya eka swona so va mabindzu va fanele va swi tiva leswaku ri mali ya kona loko va lavalava ka ku ya kona yi fikela kwihi siku ro rolero hikusa loko vo famba va nga swi tivanga va nga u ha kumana na swilo leswi va nga swi rindzelangiki ivi va tlhela.

U fanele ku va na maphepha ya tiko leri u humaka eka rona kumbe e layisense leswaku ri loko va ta ku kuma nawu u ri na nandzu kumbe u ri xigevenga hi ndlela yoleyo va ta kota ku ku kuma a wu nge e pfuli i bangi bank account hi u nga ri na wona maphepha wolawo so swi laveka ti karhatela ku fikelela maphepha lawa.

E bangi leyi antswaka leyi a fanele ku yi tirhisa i bangi ya FNB yo yoleyo i tirha kahle emisaveni hinkwayo ku nga fani na ti-bank tin'wana leti ti nga koti ku tirha handle ka Afrika-Dzonga kambe FNB wa kota ku endla swin'wana na swin'wana hambi wo kuma ximalani e e tiko ra le handle wa kota ku yi nghenisa la South Africa hi ku tirhisa yona FNB

Xivutiso xo sungula hileswaku ti-charges ta bangi yo yoleyo ti teka ku fikela kwihi naswona vona va vuyeriwa hi ndlela yihi loko ni ta banga na vona e xa vunharhu hileswaku hi tihi i timfanelo leti ni nga tikuma kumbe mina ni nga vuyeriwa njhani loko ndzi ta banga na vona.

Akhawunti ya cheke hi leyi u tsaleriwaka yona ku ku ya humesa mali kumbe loko munhu a ku nyiketa mali e kambe yona yi na expiry date siku leri leyi yi fanele yi tlhelela ha yona i i hambane hileswaku akhawunti leyi ya ku veka mali yona yi ya tshama na yi ri kwa kwalano a yi ndhawu a yi tirhisiwi hi munhu handle kumbe loko akhawunti leyi i ya check yona ku ta heleliwa hi nkarhi.

Ndzi nga vutisa swivutiso swo fana na leswi xo sungula ti-charges ta vona ti tirha njhani eka hinkwaswo ku veka mali va teka mali muni hi n'hweti loko ndzi withdraw-a va humesa mali muni loko ni nghenisa mali va teka mali muni na ku vona va vuyeriwa njhani loko mina ndzi ta banga na vona xo hetelela xivutiso xa vunharhu hileswaku ri mina loko ni ta banga na vona ni ta vuyeriwa hi ndlela yihi leyi hambaneke ni ti-bank tin'wani i yini lexi endlaka ebangi leyi yi hlawuleka.

Sweswo swi pfuna tona tibangi eku vona ku munhu loyi a tsakelaka ku banga na vona a hi xigevenga leswaku loko ko humelela xin'wani na xin'wani eka tibangi leti va nga ha kota ku n'wi kuma hi yona mhaka va lava mapapila ya laha tshamaki kona swi nga ha katsa na ti-ID hi sweswo swi ta kota ku pfuna swa ku ri munhu loyi a hi xigevenga hi nga kota a ku ta n'wi pfuna.

Swipfuno lava humesaka makhadi wolawo hi ku va pfuneta hi tindlela to hambanahambana tanihi hakelo eka leswi va swi endleke eka xikorotwana leswi va swi makaka ku nga ha va le.

Ina u fanerile ku hakela hikwalaho ka khadi leri u nga ha ri teka naswona swi nga karhateki ku wa ri tirhisa khadi rorolero a wu ri tirhise eka vona lava nga ri endla va tiva ku u na mfanelo yo endla swin'wana na swin'wana hi khadi rero leriya na vona va fanele ku kuma vuyelo tanihileswi va nga ri humesa ri tirha hikwalaho i fanerile ku hakela mali ya lembe na lembe.

A ndzi ehleketi ku ya tlhela mali hikusa loko u endle e khadi rorolero vona ka vona ri sungula ku tirha hi yona mfanelo yo hakela mali ya lembe na lembe leswaku ri hi hlawula ku ri pfala ndzhaku ka nkarhi na vona e matirhelo ya vona va ma endleli va fanerile ku hakeriwa kumbe ku pfunetiwa eka mintirho leyi va nga yi endla.

Do a hi hambani hikwalaho eka ndlela leyi va tirhisaka ha yona kumbe doo a hi hambani hi leswi un'wana na un'wana i ti hlawulela e ndlela leyi a ri tirhisaka ha yona i mali leyi faneleke i ku humesiwa hi lembe na lembe yi katsa un'wana ni un'wana swi nga khatariseki swa ku ri u ri tirhisa ku fikela kwini hi mali yo fana eka hinkwavo.

Tihakelo ta lembe na lembe eka khadi ra xikweleti ti nga vuyerisa hi ku nyika mfikelelo eka swihlawulekisi swa xiyimo xa le henhla kumbe swo fana na hakelo leyi antswisiweke swipfuno swa maendzo na swihunguto swo hlawuleka ku n'we na mimbuyelo yo fana na ku nghena eka ndhawu yo wisela eka yona ya le rivaleni kumbe.

Ngopfungopfu hileswaku e khadi leri ta ku vuyerisa njhani naswona e mali leyi va ta yi lava eka n'hweti na n'hweti kumbe ti-charges ta kona ta ku humesa mali na ku nghenisa mali ti teka ku kumbe ti durha ku fikela kwihi.

Ma tirha hileswaku loko u na mali yo karhi kumbe e ti-vouchers to karhi eka khadi rorolero wa kota ku teka leswi u swi lavaka kambe swi pimeriwile hi ku ya hi mpfumelo wa wena na khadi leri loko u tlula kokwalano a va nge pfumeli va n'wini va store.

Hi leswi ndzi swi tekaka loko ni lava ku maka e xikweleti xo karhi swi ya hileswaku ni teka swa ku durha ku fikela kwini kumbe swa ku chipa ku fikela kwini hi swoswoleswo kumbe mali yoleyo hi yona yi hlawulaka swa ku ri ni fanele ni hakela mali muni.

Leswi humelelaka hileswaku u nga ha pfaleriwa u nga ha blacklist-iwa or u nga ha xavi u nga ha endli xikweleti eka switolo swin'wana na swin'wana.

Hi bank statement maphepha ya vito ku nga ID ngopfungopfu ka bank statement va ta kota ku vona ku wa tirha u tirhela kwihi u nga kota ku ma ku xi maka xikweleti hi kona va nga ta pfumela kumbe va nga pfumeli ku ku endlela khadi ra xikweleti.

Ndzo ri lava khadi leri hileswaku hambiloko hi nkarhi wolowo mi nga ri na yona mali yo xava kambe ku na swihatla lexi endlaka ni lava timpahla kumbe swiambalo ka xiendlakalo lexi ni nga kota ku ya kona hambi ndzi nga ri na mali hi ku tirhisa khadi leri ra xikweleti ni nga ha ya ni ya teka layani ivi ndzi hakela n'hweti na n'hweti.

Ndzi nga ha vutisa leswaku loko ndzo pfula akhawunti yoyoleyo mali leyi va nga ta yi teka n'hweti na n'hweti yi fikela kwihi naswona ndzi nga kota ku yi hakela xana mina ka swi nga ha mi pfuna ku vona swoswoleswo e ti-interest ta kona hi ti kula hi ku fikela kwihi.

Hi ndlela yo olova kokwani u fanele ku humesa mali leyi leswaku u kota ku ta ku makiwa makhawunti man'wani kumbe tikhadi hi tin'wana leti ti nga ta pfuna vanhu van'wana tanihileswi na wena u laveka ku kuma mpfuno sweswi hina hi fanele ku teka ximalani lexi u faneleke ku xi humesa hi ya hi ya endla makhadi man'wana ma ta kota ku pfuna vanhu van'wana lava fanaka na wena na mina va kuma na vona va ta kota ku hlayiseka va ta kuma ximalana lexi.

Hileswaku un'wana na un'wana i na ntshunxeko wo ti i hlawulela munhu a nga ha vona ku hi yihi leyi faneleke yena tanihi hi mali leyi a yi kumaka a vona ku e mali leyi kulaka bangi a nga kota ku yi hakela xana ke sweswo swi nga ha mu pfuna ku hlawula a bangi leyi tekaka katsongokatsongo e mali ya n'hweti na n'hweti.

A nga ha kuma app leyi fambisanaka na bangi ya yena sweswo swi nga n'wi pfuna ku a vona hinkwaswo leswi swi humelelaka na ku nghena ka timali ta kona na ku huma ka tona sweswo swi nga ha mu pfuna ku vona a a a hlela e kahle swiyimo swa yena kumbe ndlela yin'wani hileswaku a ya kona a branch-ini e ra yona bangi leyi a nga yi hlawula va nga kota ku mi hlamusela hinkwaswo leswi a faneleke ku swi tiva.

Loko mali yi tshama ekaya kumbe yi tshama emavokweni ya wun'wana na wun'wana ku nga ri e le bangi i i hatla i tirhiseka hambi swi nga ri swa nkoka hambi i ku va e nchumunyana wa wutsongo loko mali yi ri na wena wa kota ku yi humesa hi yona mhaka swi fanerile ku mali yi tshama ebangini ya kota ku sevheka e nkarhi wo leha ivi u kota ku endla swilo swa nkoka leswi swi nga ta ku tekela kumbe lembe hinkwaro kumbe vutomi hinkwabyo hi ndlela yoyoleyo u kota ku maka kahle e budget ya wena.

I ku u tirhisa kahle akhawunti leyi u nga ha maki e ti-transaction to tala hikuza loko u endla ti-transaction to hambanahambana to tala sweswo swi endla na ti-interest kumbe e ti-fees ta le bangi ti kula hikuza loko u humesa ngopfu u u u endla e ti-transaction to tala na vona le bangi leri u nga ri hlawula va teka ti-fees ta kona sweswo swi nga ha endla ku e e mali leyi u ringetaka ku yi saver yi nga ha sevheki kumbe yi dyeka ngopfu.

Leswi endlaka swi va swa nkoka ku u va byela va pfala hileswaku hambiloko u nga ha ri tirhisi vona va nga ha kota ku teka timali leta n'hweti na n'hweti kambe loko u va byela leswaku ri va faneleke ri pfala leswi u nga ri tirhiseke khadi ra vona kumbe bangi le ra vona a va koti i ku u teka a swimalana swa wena hi ndlela yoleyo i swa nkoka ku va tivisa ku va ri pfala.

Hi leswi va vonaka ku a wo yi veka u yi fihliwile sweswo swi endla ku na vona va lava timali leti u va nga kotaka ku pfuna u kota ku saver ha yona loko va nga ku pfunanga va nga ta kota ku teka timali to fana na toleto hi yona mhaka va yi lava mali.

Hi leswaku loko yi nghena mali ya kota ku tifambela yona hi yoxe yi ya ka fixed kambe loko mina ni fanele ku ta ti fakela yona hi mina nexe ndzi nga ha rivala kumbe ndzi vona swilo swin'wana leswi ni faneleke ku ta swi endla ni hetelela ni nga yi vekanga kasi yona yi ta ve na se yi hela hi ndlela yoleyo.

U nga ha lava u teka mapapila ya vumunhu bya wena u famba na wona eka branch ya vona loko u endla tano va ta kota ku vona ku loyi a yi pfalaka akhawunti leyi hi i n'winyi wa yona naswona va kota ku kuma e mvumo e eka munhu loyi a lavaka ku ta yi pfala ku nga mina sweswo swi va nyika ntshunxeko wo wo yi pfala.